Cofa amagqabi amathathu aphezulu ekunene, khetha u-new group. Khetha amagama abantu ofuna ukubangenisa egrupini ucofe u-next. Bhala igama le-group, cofa u-create.

Ndingavakalelwa kukudana kuba bendinethemba lokuba ndiyokuphola okanye ukufunda ngevidiyo. Kodwa ndingaqonda ukuba mhlawumbi ilayibhri ifuna kugxilwe kukufunda hayi ukuzonwabisa ngoba kwaye ilayibhri yenzelwe ukufunda and bafuna indawo ezolileyo.

eMzantsi Afrika endakhe ndayibukela yiShaka Ilembe efumaneka kuMzantsi Magic. Le nkqubo ibalisela ngobomi bukaShaka Zulu, indlela akhule ngayo, indlela aphuhlisa ngayo ubukhosi kunye nemfazwe ayikhokheleyo. Le ntsizwa kakuhle inomgangatho ophezulu kwaye ibonisa inkcubeko nembali yaseAfrika ngendlela ebalulekileyo.

Kuba bendifuna ukubukela isixhobo sam esihambelana ne-app, le ingandikhathaza kuba sele ndichithe ixesha ukuzama ukuyifaka okanye ukuyifumana umxholo kodwa ayisebenzi. Kundonwabisa ngakumbi ukuba kubekho okulindelweyo njengomboniso omtsha okanye ifilimu kodwa ngoku andikwazi ukuwubukela ngenxa yeengxaki zobuchwepheshe.

Ndingasebenzisa i-password manager apho izondibuza umbuzo uba ngokuya bendiseta i-password ndabhalisa ngegama likabani okanye i-colour enjani, kuzoba lula ukuyikhumbula.

Ndingaziva ndiphoxekile kwaye ndikhathazekile, ndinawo nomsindo kuba ndichithe imali yam kwidatha endingayisebenzisanga. Le meko iyadika ngakumbi xa ubuyilindele ukuyisebenzisa kwimfuno ezifana nokufunda, umsebenzi okanye unxibelelwano nosapho. Kubuhlungu ukuziva ingathi ulahlekelwe yimali ngenxa yokuba ixesha labo liphelile phambi kokuba uyisebenzise ngokupheleleyo.

Ngemini enye ndisebenzisa idatha engange-five hundred MB ukuya ku-one gig. Kuxhomekeka ekubeni ndiyisebenzisela ntoni ngaloo mini. Xa ndisebenzisa iWhatsApp ndibukela ividiyo emfitshane okanye ndifuna i-imeyili, idatha endiyisebenzisayo iya iba ncinci kakhulu. Kodwa ukuba ndibukela ividiyo kuYouTube okanye ndisebenzisa izicelo ezifuna iintatheli kakhulu into okanye ukwenza i-video call idatha iyanda.

Ewe, ndakhe ndaphelelwa yidatha ndingalindelanga. Kwenzeke ndibukele iividiyo ndingaqondi ukuba zithatha idatha ezininzi, ndaqaphela xa izinto ziqalisa ukulibazisa ndaze ndajonga ndafumanisa ukuba idatha iphelile. Ndaqala ndakhathazeka kuba ndandisafuna ukuyisebenzisa. Emva koko ndazama ukusebenzisa iWi-Fi yomntu endihlala nayo okanye ndathenga idatha eninzi encinci ukuze ndigqibe umsebenzi endiwenzayo. Ukusukela ngaloo mini ndazama ukulawula ukusebenzisa kwedatha yam ngcono.

Ndihlala ndijonga ibhalansi yedatha yam rhoqo ubuncinane kube kanye ngemini. Ndenza njalo ukuze ndikwazi ukulawula ukusebenzisa kwedatha, ndingaphazamiseki xa ndisebenzisa thina iiephu okanye ndisebenzisa kwi-intanethi. Kuyanceda nokuba ndingaphazamiseki ngokungalindelekanga xa idatha iphelile.

I-one gigabyte yedatha ayonelanga kwaphela ngenyanga, ingakumbi ukuba usebenzisa i-intanethi mihla le. Ndisebenzisa i-apps ezifana nooWhatsApp, YouTube, Facebook noTikTtok kwaye ezi zisebenzisa idatha eninzi ngakumbi xa ndibukela iividiyo. Kanti ndiyasebenzisa iidatha nasekufundeni, ndikhuphela izinto okanye ndifunda . Ngenxa yoko ndicinga ukuba umntu ofuna ukusebenzisa idatha kwi-intanethi kufuneka abe nedatha engaphezulu kwe-one gigabyte ngenyanga.